O tshwanetse go bula Wi-Fi ya gago, mme morago ha e le gore Wi-Fi ya laeborari e na le di-password tlamehile o kope di-password-e kgotsa yalo. Ha e le gore wena di ka password-e o kgonang go connect-a ntse e sena password e ntse o tshubile Wi-Fi mo founung ya gago.

Ke dilo tsa go tshwana le di-robot-o, megala ya letheka, dilo tse dintsi, dilo tsa go tshwana le tseo di nthusitse ebile di thusitse le gore mo ditseleng batho ba nne le kelotlhoko. Phone yone e nthusitse gore ke kgone go dira ditiro gae jalo le jalo.

Ga go le jalo ke latela tshedimosetso le motlhala otlhe wa go netefatsa gore dikgang tse ke tsa nnete, ke ka ya ko badiring ba dipampiri ba ba 'irang dikuranta. Mme ke beya go netefatsa ka sebele gore a mme gone go boiwa nnete.

Ke dilo tsa go tshwana le di-computer-a, di megala ya letheka, di inthanete, le dilo di le dintsi gonne di fetotse matshelo a le bantsi.

Nka tlhama ka diphatlatiro, mme nka dira gore ke fa bareetsi ba le bantsi kgang ka diphatlatiro le gore ke dikhamphane dife tse di batlang batho tse di batlang go fa batho ditiro, gore ke kgone go nna le batho ba le bantsi ba ba nthetsang bareetsi ba le bantsi.

Fa go na le mathata baagi ba kgona go dirisa megala gore ba kgone go bona dithuso. Fa e le gore go na le tshedimosetso kgang dithelebišene di kgona go tlhagisa gore go diragala mo matshelong, mme seo se tokafaditse matshelo thata.

Ba ne ba batla gore ke kgone go, ba o nrekele gore ke kgone go dirisa for di tirogae. Mme ba ne ba sa batle gore ke tsene mo social media, ebile gape ba ne ba batla gore ke se ka nna le nako e ntsi mo mogaleng wa me wa letheka.

E dirile gore batho, bontsi ba batho ba ba sa kgoneng go fitlhela dikgang mo metsweding ba kgone go fitlhelela dikgang. Ya digital ebile ke yone e thusitse ka gonne bontsi ba batho ga ba kgone go nna le tšhono ya go reetsa.

Ke Setswana gonne ke puo ya ntlha ya go tswa ka dilo tsa go tshwana le di mmino jalo le jalo.

Seno se kgonne go tsosa, go thusa baopedi go le gantsi go tlala seatla gonne bontsi jwa bone ebile ba kgona go bona ditiro le dikgwebo tsa mmino di kgone go tsoga di ya kwa godimo.

Megala e fositsweng tlamehile o e utlwe, tlamehile gape o kgona go e e baya kwa pele ka go ya go lebelela mo inthaneteng gore a mme megala eo e e siameng kgotsa jang.

Mogala wa letheka, dipolatefomo tsa go tshwana le , music play, radio, thelebišene jalo le jalo.

Go bonela kgakala, rekota, le go senser.

Ga nke ke ela tlhoko, mme jalo ke a e timola.

Bontsi jwa batho ga ba kgone go fitlhelela maduo a data ka gonne ba tlhoka tiro.

Babegadikgang, bagatisi ba tshwanetse go sala dintlha tsotlhe morago, ba tshwanetse go sala motlhala morago ba netefatse gore kgang e ba go e gatisiwang ke a boammaaruri, gore ba seke ba phatlhalatsa dilo tse e seng boammaaruri.